Imidlalo yendabuko iyanyazwa, abantu abayiboni, abayithatheli ehloko kanti norhulumende akukho okwaneleko akwenzako ukufundisa abantu, abalemukise bonyana abanye bangazakhela amabizelo kiyo imidlalo le. Abanye bangafumana imali njengombana kubanjwa amaphaliswano amanengi ahlukileko ngayo imidlalo le. Amanye amazwe ayithathela ehloko, amanye amazwe abandula abantu ngayo imidlalo le namkha kiyo imidlalo le okwenza bonyana abantu abanengi bagcine sebasebenza ukudlala imidlalo le, igcine sekuba libizelo emntwini.

Indawo ekhethwe njengaleyo ezokusingatha umnyanya weentjhabatjhaba inikelwa izenzelwa, urhulumende uqinisekisa bonyana umthangalasisekelo uyakhiwa, zokuphepha ziba sezingeni eliphezulu. Kokhunye kunengi okwenziwako ukuqinisekisa bonyana abavakatjhi abazokuba sendaweni leyo, bafumana izinto zinqophile, okwenza bonyana nangemva kobanyana umnyanya sewuphelile izakhamuzi zendawo leyo ziyazuza kilokho okwenziweko nanyana kwenzelwe isikhatjhana.

Kungenzeka ngombana abantu abanengi imidlalo yendabuko abayithatheli ehloko, bayayinyaza, bayayinyefula, abanye abayiboni njengemidlalo eqakathekileko umuntu angenza litho likhulu kiyo, yingakho abantu abayidlalako abazibethi isifuba ngayo.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa beyibumbanise isitjhaba. Abantu abadala ebakhula bayidlala imidlalo le bafumana ithuba lokufundisa abantu abasakhulako nabantu abatjha ngokuqakatheka kwemidlalo le, neemfundo abangazifumana lokha badlala imidlalo ethileko.

Umbamduli umphathi wesiqhema, umbanduli mdosiphambili wesiqhema, umbanduli abadlali bezwa ngaye bonyana yini ekufuze bayenze bebayenze njani. Umbanduli nguye olemukisa isiqhema bekasiyelelise ngamagadango ekufuze bawathathe. Umbanduli uqakathekile njengombana ababanduli abanengi kuba ngibo abatlhogomela abadlali, abatlhogomela abantwana, abaluleka abantwana bonyana benzeni nange mhlamunye kunalokho umntwana okumtshwenyako ekungaba sesikolweni namkha ekhaya, umbanduli kuba nguye okubonako lokho, akghone ukutholela umntwana lo isizo. Ababanduli baqakathekile, kanengi emidlalweni eminengi ababanduli kuba ngibo ababadosipha khona.

Imidlalo isiza imizimba ngokuyenza bonyana ihlale isebujameni ekungibo bepilo. Lokha umuntu anomzimba omkhulu mhlamunye afuna ukuwunciphisa, imidlalo ethileko ingamsiza bonyana iphungule namkha inciphise umzimbakhe. Abantu abanengi basebenzisa imidlalo ukuzilolonga, ukuzibandula bebaqinisekise bonyana baba nepilo ethe tjha.

Imidlalo yendabuko kufuze itlame ihlangano ezokwengamela imidlalo le. Bangathoma eendaweni abahlala kizo, kube nehlangano eba njalo ikhuphuke njalo iye eeyingini, iye eemphandeni, iye eemfundeni, iye emazweni kuzakuthi nase kulapho iphumele ngaphandle kwamazwe. Kube kula amazwe woke wenarhakazi ye-Afrikha ahlangana khona kube namazwe we-China, kube namazwe we-Asia, kube namazwe wabo-Amerikha njalonjalo ahlangane. Izakuthi nayisuka lapho kube nehlangano ekulu, kuba ncono-ke nase kunehlangano yenarhakazi ye-Afrikha ezokukhetha umjameli kube nehlangano yenarhakazi ye-Amerikha ikhethe nayo umjameli, kuba ncono nasekunjalo. Kodwana kwakhathesi abantu abayidlalako imidlalo le, ekubabantu abayaziko kungaba ngibo ebathoma imithetho bebaqinisekise bonyana imithetho le iyalandelwa begodu iyahlonitjhwa.

Umdlalo weentonga uvulela abadlali, uvulele abatjhayeli, uvulele nalabo ababathandi nababukeli amathuba wemisebenzi.

Kufuzwe ufake eenkolweni ngombana umdlalo lo uqakathekile emzimbeni womuntu. Umuntu uyazibandula nakasolo eqa eqa, lokho kuqakathekile ebujameni bepilo yomuntu, yeke umdlalo lo awethulwe eenkolweni njengomdlalo osemthethweni abafundi bazokwazi ukuthi imizimbabo ibe ngendlela engiyo, basuse namkha baqede namalwelwe akhona emzimbeni nange kumalwelwe afuna umuntu bonyana azibandule, abandule umzimbakhe.

Awa, akhange khengizwe bonyana kunomdlalo wesikhozi wabentwana. Okuvame ukwenzeka kuba maphaliswano wabentwana kodwana kulapho abantwana baphalisana khona, kube nemitlomelo abayifumanako nabayithola lokha umuntu athumbileko, kodwana yesikhozi ayikavami ngombana abantwana nabo bayasebenzisa ikakhulukazi nabasese bancani.

Iye, umNyango wezemiDlalo, zobuKghwari namaSiko kufuze uwasekele ngeemali amaphaliswano la, lokho kuzokwenza bonyana abantu abanengi abatjha, abantwana abathanda imidlalo ehlukileko bazibandakanye kilemidlalo. Iinkolo ezinengi zizithola kuziinkolo zokuthi kula abafundi babonakala khona, babonakala khona bonyana banamakghono, babonakale khona bona banekuthalo begodu into abayenzako bayayithanda, yeke nakunemali abafundaba bazokukghona nokukhambela amaphaliswano akwezinye iimfunda lapho abangazithola bonyana kunabantu abasebenza ukuzuma abadlali abazi umdlalo othileko, bazathi nabasuke lapho baye kwesinye isigaba, okusigaba esiphezudlwana kunaleso egade basidlala.

Awa, imidlalo le ayisoziswa ngabomu, kodwana imidlalo le ayithathelwa ehloko, abantu abanengi abayiboni kumidlalo eqakathekileko. Yeke norhulumende naye akukho okukhulu akwenzako ukuqinisekisa bonyana abantu abanengi bayazibandakanya begodu bayayidlala imidlalo le.

Badlala imidlalo yama-board games. Imidlalo efana nabomrabaraba, badlale imidlalo efana nabo-checkers, abo-chess. Imidlalo le sowukghona nokuyidlala ngethungelelano, umuntu nihlangane online, nidlale niphalisane lapho. Kokhunye bayagijima, kokhunye bayabhaga, babhaga imihlobohlobo yamakhekhe kunye namakokisi.

Iye, baqinisile. Lokha umuntu abazibandakanya emidlalweni othileko akubi lula bonyana acabange ngemiraro emphetheko. Into ayicabangako ngaleso sikhathi kuphumelela namkha ukwenza lokhu ekufuze akwenze ukuqinisekisa bonyana isiqhema adlala naso namkha lokho akwenzako kuba yipumelelo.

Ukuphumula kusiza ngokupholisa kunye nokukhulisa imithambo yomuntu, kusize ngokukhandela ukulimala. Umzimba kufuze ujame isikhathi esithileko ukuze bonyana ungarareki lokha mhlamunye nangabe udosa imithambo ethileko ngemva kobanyana bewumumuntu odlala umdlalo othileko. Abanye godu bathi kuyasiza nangokuphumula, uphumula kamnandi, ulala kamnandi ngemva kobanyana udlale umdlalo othileko ngombana umzimba vane udiniwe.

Ngiwenza lokha nangingananto eqakathekileko engiyenzako njengomsebenzi namkha okhunye ekuphathelene nokufunda into ethileko. Kanengi ngiwenza entambama, entambama ngemva kwamadina nge-iri lesine, lesihlanu ukuya kelesithandathu.

Kuwusiza ngombana ukghona ukwazi ukukhulumisana nabantu, ukwazi ukuhlela isikhathi sakho, ukwazi ukurhola namkha ukudosa phambili abantu nangabe mhlamunye bewumumuntu ungu-captain wesiqhema esithileko emdlalweni ebewuwudlala begodu ukwazi nokuthabulula umkhumbulwakho, ukwazi nokusebenza ngaphasi kwegandeleleko kunye nokurarulula eminye imiraro eba khona.

Ngingathoma ngokuthola umbanduli odlala ibholo edlalwa siqhema sami, ngifumane abadlali engibona ngasuthi banekghono lokusiza isiqhema bonyana sithumbe iimbhigiri begodu ngifumane nesiqhema sangemva lesi esibizwa nge-technical team esizokusekela abadlali, esizokulima indima ekulu ekutheni abadlali badlale ngokuzimisela begodu imiphumela yabo ibonakale, beyibe mihle.

Ifundisa ngokuthi lokha nawudlalako kunendlela ethileko ekufuze uziphathe ngayo. Nangenza isibonelo njengebholweni, ebholweni zikhona izinto ekufanele uzenze begodu zikhona izinto ekungakafaneli uzenze kanti lokho kusiza ngokuthi nakunomraro ophathelene mhlamunye nesitjhijilo evane uqalane naso ebholweni kuba lula bonyana ukhumbule ukuthi wo, khwanje kuthiwa akukafuzi ngenze into efana nale nale lokha nangirarulula isitjhijilo esithileko. Kanti lokho-ke kuyasiza nokuthi ungakusebenzisa epilwenakho, izinto ezifana nokulwa nokukhuluma nabantu.

Ngitlhoga i-laptop, ngitlhoge i-internet connection ehle, egijimako, ezongisiza bonyana lokha nangikuthungelelwano ngiku-inthanethi ngi-connect nabantu engadlala nabo eminye yemidlalo engezilibazisa ngayo, kube lula bonyana ngikhonekthe begodu kube lula bonyana ngidlale nabo. Ngingabi nento yokuthi ngizokunande ngijama ngombana i-internet iyabhala. Kokhunye igezi, igezi imraro ngombana kungakhamba igezi, ne-inthanethi iyakhamba yeke negezi nayo kufuze kube yinto ehlala iba khona.

Umdlalo wekhrikhethi ngibona ngasuthi mdlalo ekufuze ufakwe esikolweni ebengikiso ngombana mdlalo ongatlhogi ukuthi umuntu asebenzise umzimba khulu nangabe umbethi uyi-batsman kufuneka umuntu onamandla, umuntu okwazi ukubetha asebenzisa isigodo esithileko. Kanti nawumumuntu onebelo, ozakuba khona ngaphakathi kwetatawa ugijimise iimbholwezi, ngicabanga-ke ukuthi i-cricket kungaba mdlalo omuhle ongafakwa esikolweni ebengifunda kiso.

Kunengoma ebeyithi, vuleka mbobo mbobo vuleka. Ingoma le beyivunywa lokha isiqhema nasifuna ukubetha igondelo, nasekubonakala bonyana isiqhema sebholo erarhwako siyolibetha igondelo namkha seliyalifuna-ke gadesi igondelweli, umdlalo sewuyatjhisa ngaphakathi ekundleni, uzwa ngabalandeli bathi vuleka mbobo vuleka.

Ngangileya amala nangingathi ngiyazi ukuthi bavuma yiphi abentwana lokha nabadlalako kodwana ngiyacabanga ukuthi zona iingoma ezivunywa babantu abakhulu, ebazibona lokha nababukele ibholo ezifana nayo le ethi vuleka mbobo nezinye ezinengi asambe nono zinengi man evane zivunywe babantu abakhulu. Ngiyacabanga ukuthi nabo abentwana bavuma zona kodwa angiboni bangavuma lezi zaka-cocomelon ngombana awa man lezo akusiziingoma ongazivuma batjho umntwana nakaphalisanako ephaliswaneni elithileko.

Awa, awukho umdlalo wabentwana ekhengezwa ukuthi baphalisana kiwo. Kanengi kuba izinto eziphathelene nefundo, uthola ukuthi baphalisana ngokufunda namkha baphalisana ngokukhuluma namkha baphalisane ngokugijima ngombana eenkolweni ikakhulukazi zamabanga aphasi ayabakhona amaphaliswano wokugijima.

Sekuya ngokuthi ukuyiphi indawo. Eendaweni zemadorobheni nemaloktjhini itatawu bayakghona ukuthi baliphungule benze itatawu elizokulungela abantwana, kuthi eendaweni zemakhaya lena-ke kula abentwana bamoreka khona ngombana kufuze bagijime etatawini elikhulu elidlala namkha kilo kudlala abantu abakhulu yeke ngiyacabanga ukuthi urhulumende kufuze ababonelele ukuthi nabo abenzele abenzele wabo amatatawu ukuze bazokukghona ukuphalisana etatawini elilungele bona nelilingene bona.

Awa, kufuze yenzelwe iinkolo zayo la abantu bazokufunda khona ukweqa intambo. Kube neentayela neendledlana thizeni ebazoyeqa intambo le mhlamunye bayeqe, bajame nangezandla benze iindledlana ezinengi zokuphalisana, kungabi kukuthi umuntu usuyeqa nje, aseqe mlibe, soloko uyeqa, soloko uyeqa, awa. Akube neendledalana ukuthi intambo le nayo bayi-develop, ithuthuke ngendlela yokuthi abantu bangaphalisana kube neendlana ezinengi zokuyeqa.

Ukuze imidlalo yendabuko ukuthi ithuthuke, iragele phambili, iye eengabeni eziphezulu kunale ekiso khathesi, kufuze kube nemithetho etlolwa phasi, kufuze kube nehlangano, kungaba yi-federation namkha i-association ezokuqalelela yona imidlalo le.

Imidlalo yendabuko midlalo abantu abakhule bayidlala, midlalo engakatloliswa emthethweni ukuthi ibenemithetho, kube mhlamunye nabosofengwana nokhunye okunengi. Midlalo eyasungulwa babantu bemakhaya, yasungulwa babantu egade kungananto ebayenzako, babona ukuthi awa kungcono mhlamunye basungule namkha batlame umdlalo othileko

Imidlalo yendabuko imnandi, imidlalo yendabuko kunengi ongafunda kiyo, imidlalo yendabuko ibumbanisa isitjhaba, ibumbanisa umphakathi. Iyakghona ukuthi ihlanganise umphakathi, uthole mhlamunye abantu basigungunyana, banengi, kudlalwa umrabaraba, kumnandi, kuyakhulunywa begodu kubanamakghonofundwa ongawafunda kiyo yona imidlalo yendabuko le efana ne-discipline nokusebenzisa isikhathi.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngekhethu mdlalo wentambo, lo wokweqa intambo. Kube nomdlalo wewulu, la basebenzisa khona ikoteni, bayibopha ithoma emilenzena, iye edinini, uyeqa, ungene ngaphakathi, uphume godi wenze kuba neendladlana oyenzako godu, kubemrabaraba kube ziinketo.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa ngokuthi ibabumbanise, ibalethe endaweni yinye. Ufumane bonyana abantu bayaphikisana ukuthi awa, yenza sona ungenzi sona, ikakhulukazi mhlamunye nakudlalwa umrabaraba. Uthola abantu bathi susa ikomo le, ungasusi le ngombana nawusisa ikomo le, ukuzokwenza so akubethe yeke ifundisa abantu begodu iyabahlanganisa ukuthi basebenze boke ikakhulukazi nangabe mhlamunye liphaliswano namkha kunabantu abaqothele umuntu othileko ebamthandako ukuthi awa man sifuna lo kube nguye othumbako ikhisibe lo omunye lo uyadliwa yena ngombana vele ase asimthandisisapha.